Hhayi okwamanje, hhayi okwamanje asinazo, ngiyacabanga nje indlela engisize kakhulu mina ukubuka indlela ubaba aphila ngayo.

Ngokwazi kwami umemulo wenzelwa intombi eziphathe kahle, intombi engazange yaba nengane ngaphambi kokuthi ifike kumnyaka ka-twenty one. Isambatho sesiZulu nami ngivumelana nemibhalo yenu ukuthi iba njalo. Mhlawumbe kukhona okunye engingakwazi mina kodwa hhayi ngiyamuvuma.

Ngiyacabanga ukuthi mandulo kwakukhona indlela kwakwenziwa ngayo uma ukwabelana umhlaba womndeni ngikubonile ukuthi indlela kwakwenziwa ngazo zazisetshenziswa soziboniwe ukuthi inkinga enje singenza kanje. Kepha manenza nje okwamanje ningakaze nje nakuhluza kuthi uma kuvela inkinga nizithole nje sokumoshakele, ngokwami sibuyela emasisweni senza njengoba kwakuwenzwa mandulo.

Hheyi ngithanda ukubonga lo hlelo lokuShaka Zulu ngokuthi ngabe alikho hheyi ukubona amadoda ahamba egqoke ngaleya ndlela ukuyibona eyithombeni nje, ingane yami ukuze nje iyazi amasiko wasekhaya kwamele ngiyihambise ngiloku ngiyibonisa imifanekiso le embonisayo ukuthi siqhamukaphi. Noma kufika lezo yinsuku enyakeni njengo-Day of Reconciliation uma besho, umandulo angithi kwakuthiwa uShaka's day, uma kufika lolo suku, kuba nemidlalo nje eminingi la eyenziwayo oma-celebration kanjeya nakanjeya. Yilo lolo suku engiyothatha ingane yami ngiloku ngiyibonisa ukuthi buka ngani yami, babenze nje, babenze nje.

Kubalulekile ukwenza izinto lwasekhaya ngoba uma ningalenzi kuyothi masekuhamba iminyaka uthole la angisalazi noma lenziwa ngomakhelwane iy'ngane zakho zimangale kuthi awu kwenziwani la, okwakuphi lokhu, ukubaluleka lokhu ukugcina isiko.

Ngiyacabanga mhlawumbe amakhampeyini lapha emsakazweni, kumabonakude, nako-Facebook, nako-Twitter kube yinto nje ehlale ikhulunywa, ehlala izwakala nje emsakazweni, kuphinde kube mhlawumbe namathonamenti webhola lokhu okuthiwa phecelezi kuletha i-awareness. Kuwo lawo mathonamenti kungaba nawo no-fundraising ukuze mhlawumbe labo abesebaphumayo abaphumayo sebe amadoda nabo kumele bathole zingubo ezintsha, kube neyingubo nje ezikhona ekwaziwayo ukuthi laba abaswelayo bangacaphunelwa ngale nakuyo le mali yabo fundraising kanje.

Olutholakala kakhulu ngoba nosemncane khona okunye nje okusazovela ongakwazi, manje uma uyelapha uhlangana nabadala abakwazi ukukuxoxela mhlawumbe nabaxoxa uzwe nawe ukuthi, oh kungaba njeya nakanjeya yiko okukhulu mina ongukubongayo.

Ngamshaya ngengubo emhlophe, isigcoko simhloniphe, isicathulo esimhlophe, isokisi elimhlophe loko ngiyobe ngikwenza ngokuthi zindlela ngayo ukuthi usesigabeni esisha, umsulwa konke ekenzeke esesewumfana kusala ebufaneni sekamdala manje.

Mina ngaphandle kwalo lo lwakaluko ziyafana le zinto ngokuthi ufundiswa ukuziphatha emiphakathini, ukuziphatha emndenini, nokuthi umphakathi nje uqhutshwa kanjani. Ngapha esiZulwini uma useyibhungu lapha kubo-thirteen, twelve ubhotshozwa indlebe ukubonisa ukuthi hhayi usudlulile esigabeni esithile, uma usulapha ko-eighteen kuya kubo-twenty one usungaba ibutho.